Ho jala lapeng ho a boloka hobane seo o se rekang mabenkeleng ke poone eo o lo jalang ka yona. O ka etsa tone ya hao hore e be boholo bo bo batlang, o be o jala le di ntho seo o kgethang hore o tla di jala, o di nosetse, di ye di hole jwalo. O tsebe ho ja ho tswa tweneng ya hao. Ho a boloka hobane ha se hangata tjhelete ya di ya meroho di fruit e dulang e le teng. Kgwedi e ngwe le e ngwe ha e tle ka o tshwana. Jwale ha eba o na le meroho lapeng, o kgona hore o bone hore kgweding ke di eng tseo tlo di reka shopong ha eba le teng ho hlokahala.

Ke tlo pheha dipabi, setampo se kopaneng le dinawa. Di di masonja, dikilana le malana le tse ding tse mmalwa. Tsa maetso a fapa fapaneng le dikgorolo.